Ukutyala umbona ndicinga ukuba yeyona nto elula ngokuba umbona ndikhule ndiwutyala apha ekhaya kakhulu, kusetyenziswa iinkomo, kulinywa emasimini. Umbona besiye silime siwuhlwayele, uzikhulele umbona. Thina nje into ebesiye siyenze emveni kokokuba siwuhlwayele umbona kukumana nje siye kususa ukhula, sisuse ukhula ukwenzeke umbona ukwazi ukukhula kakuhle.

Ishishini le-sunflower ujongilanga, ngenxa yemfuno yayo ephezulu kakhulu umlingane wam ndingambonisa ukuba yeyona nto esetyenziswa kakhulu emakhaya xa kufuneka kuphekiwe. Yeyona isebenza kakhulu kwaye yiyona nto kukhe kwathi apha exesheni yanqongophala kakhulu kwaye amaxabiso ayo aye enyuka kakhulu abantu bakhalaza. Xa sinokulima , xa sinokulima le ntyatyambo ujongilanga i-sunflower singayenza kakhulu imali nomlingane wam.

Abantu bakuthi basemdleni ukuququzelela nokwenza iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni, benza njengako nangoko. Urhulumente uyabaxhasa abalimi abasakhasayo, abalimi nabantu abasaqala ukulima abaphuma abanye ezikolweni ubaxhasa ngezinto zeteknoloji urhulumente ukuba bakwazi ukulima. Kwaye nangezinto zokubiya iigadi zabo ukuze zingangeni izilwanyana zimoshe izityalo. Nabantu bokuhlala bayabaxhasa kakhulu abalimi ngokuthi bathenge izityalo zabo kangangoko ukuze babakhuthaze bakwazi ukulima baqhubeke baye phambili.

Amazwe athenga izivuno kakhulu yiUnited Kingdom yaseMelika, kube yiGermany, iFrance, i-Italy kunye neSpain, namanye ke amazwe. Amazwe athenga izityalo apha eMzantsi Afrika aliqela.

Ubungakanani besivuno esiphezulu bandisa ingeniso ngenxa yokuba unokuthengisa imbewu okanye ioyili eninzi. Umzekelo, ukuba isivuno sakho sikhula ukusuka kwi-one point five thoni ngehekhthere ukuya kwii-two point five thona ngehekhthere kwaye ixabiso lentengiso liyi-six thousand rand ngethoni ingeniso yakho ngehekhthere inokunyuka ukusuka kwi-nine thousand rand ukuya kwi-fifteen thousand rand emveni kweendleko.

Ndizothetha ngomngqusho. Umngqusho usetyenziswa kakhulu ezityeni zaseMzantsi Afrika ezifana nomngqusho neembotyi okanye isidlo esilula kwaye unemfuno eqhubekayo kwiirenki zasemakhaya, ngakumbi kwiindawo zasedolophini nasezilalini. Uneenndleko zokulima eziphantsi kwaye uyakwazi ukumelana neemozulu ezohlukeneyo. Nto leyo eyenza kube yinto efanelekileyo kwiifama, ngakumbi ukuba ujonge ukungenisa , ngakumbi ukuba ujonge ukungenisa inzuzo. Umngqusho sisidlo esisithandayo kwimizi emininzi yaseMzantsi Afrika, ngakumbi kwaXhosa isiZulu kunye nezinye iinkcubeko nemfuno .

Ndizochaza ngomngqusho. Ukulungiselela umhlaba, umngqusho ukhula kakuhle kumhlaba onentlenge encinci okanye osisanti kodwa kufuneka umhlaba ube nolondolozo olulungileyo lwamanzi phambi kokuba utyale. Lungisa umhlaba ngokuwulima okanye ukuwuhlakaza ukuze ususe ukhula kunye nezinto ezingcolisayo. Umhlaba kufuneka ube ne-pH ephakathi kwe-six point zero ne-seven point five. Ukuba umhlaba awuchumanga, faka isichumiso esifana ne-two point three point two, nitrogen fosforas or potassium ngokomlinganiselo olinganiselwayo.

Into edala kubekho indingeko yemveliso yomoba kungokuba esi sityalo sisityalo esidinga kakhulu emhlabeni jikelele. Iswekile i-most molasse kunye ne-biofuel eMzantsi Afrika nasehlabathini ukuziqhelanisa neemeko zemo yezulu ezifana nezo .

Xa uvelisa isityalo esinjongojongilanga ngokwelasemzini inzuzo ibuzwa kuwe kuba esi sisityalo kwaye esidingeka kakhulu esike sathi ukunqongophala amaxabiso aso athi ukonyuka kwiminyaka edlulileyo. Esi sityalo sesona sityalo esisifuna kakhulu ngoba sisisebenzisa qho mihla nezolo xa kufuneka uphekile. Yiyo loo nto ndingathi sifunwa ngumntu wonke, sinengeniso eliphezulu kwaye inzuzo ibuzwa kuwe xa unesi sityalo kwaye uvelisa ujongilanga, ngokwelasemzini i-sunflower oil.

Umhlaba kufuneke uvunde ungabi nalo ukhula, nikwazi ukuhlakulela ukhula. Umhlaba niwufake izinto ezizowenza utyebe kwenzele izityalo zikwazi ukukhula kakuhle kakhulu zingafi.

Ukuze umhlaba ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezihle kufuneka lungabikho ukhula, nihlakule qho nenze uba lungabikho ukhula. Yeyona nto ezokwenza izityalo zethu uba zikhule zibe zihle kukuba sizinkcenkceshele qho kusasa nasemini emaqanda kwenzeke sithi sakuvutshwa sikwazi ukuthi ncothu ncothu.

njengomfama wamahlathi kunengenelo ezininzi ezibalulekileyo ezifana nokuzuza inzuzo yexesha elide ngenxa yemfuno eqhubekayo yemithi. Kutshintsho lwamaplanga, amaphepha kunye ne-biofuel ngelixa kwandisa ukusetyenziswa komhlaba ngokuzinzileyo. Amahlathi akwakhusela umhlaba ekukhukulisekeni.

UMzantsi Afrika unazo iinkqubo zokucoca uboya ezisemgangathweni kodwa uninzi lweebhayi zoboya zithunyelwa ngaphandle ngenxa yokunqongophala koomatshini bokujika uboya bube lilaphu lokusetyenziswa kwezembatho.

Ngokweyam imibono imingeni emikhulu ejongene norhulumente waseMzantsi Afrika ekuphuhliseni imizimveliso eyakhiwe ngokutsha ukuze kuphuhliswe uqoqosho kunye nokunciphisa intswelangqesho, ibandakanya izinto ezilandela ezi. Ukuphendulwa , ukungabikho kwezixhobo ezaneleyo kunye noxhasomali, ukungabikho kwemikhwa ecacileyo kunye nokuqhubekeka kwemigaqonkqubo, ukungalingani ekufikeleleni kwiimarike kunye nobuchwepheshe.

Izityalo ezivunwa ebusika eMantsi Afrika yingqolowa. Ingqolowa ivunwa ebusika kunye nerayisi. Irayisi ityalwa phakathi kukaApril noJuni kwaye ivunwa ukusuka ngoAugust ukuya kuNovemba. Ikhanola, ikhanola ivunwa nayo ebusika. I-oats, i-oats nayo ivunwa ebusika. Imifuno ethile efana nekhaphetshu, ibrokholi, nokholiflawa kunye nesipinatshi inokutyalwa ehlotyeni okanye ekwindla ivunwe ebusika ngakumbi kwiindawo ezinobushushu obuphantsi.